Nna ke bona ho le molemo hore di-gate tseo mo re patalang tjhelete teng ha re tsamaya mmileng mo di be teng, hobane ha di ne di le siko ditsela ne di tlo tlohellwa fela di sa lokiswe, mme mmila ya rona e ne tlo senyeha. Ka hoo, ho mabapi hore di-gate tseo re patalang tjhelete ho tsona di be teng, ba kgone ho lokisa mmila ya rona ebile hape di thusa le batho bao ba sa sebetseng hore ba sebetse, di bula le menyetla ya mesebetsi le batjheng ba rona ba sa sebetseng ka hoo, nna ke bona ho le.

Ke ile kea founela ba khampaning ya mokganni, ke tletleba hore mokganni o ne a sa kganne hantle ho hang, ebile ne ke tshohile ke nahana le mo ke yang teng nkekebe ka fitlha ka hobaneng mokganni o ne a kganna hampe. Ka hoo, ke batla batho ba khampaning ya mokganni ba bue le yena a se ke be a leka a etsa ntho eo a entseng ho nna, ho ba bang hobane o tlo kenya maphelo a bapalami tsietsing.